Dumelang le kae? Ekaba ke buwa le ba customer service ba Vodacom. Ke ne ke batla ho kenya tlaleho le tshwenyeho maikutlong a ka lebakeng la data e ne ke e rekile e le ya fela ka pelenyana ke sa bona hore ho etsahetseng ka yona ekaba le ka kgona ho nthusa hore ke utlwisise hore lebaka le etsang data e fele ka pele ke eng na?

Metswalle ya ka wa tseba data ya tura ka nnete ebile mohlolomong re ka etsa ka hore re thole fibre kapa yona Wi-Fi connection hobane ke bona e ke ekare ke yona e sa tureng haholo mme le connection ya teng e tsamaya hantle le ha motlakase o tsamaile connection yona e ba teng.

Tsela eo nna ke bolokang data ka yona ke tsela ya hore ke reke data ya kgwedi kaofela mme ke ka eletsa hore le ka sheba di-promotion jwalo ka dintho tse kang ha le reka data le lo lebella di-promotion mohlolomong tse ka bang cheap-nyana tse kabang boemong bo tlase.

Hore o kgone ho boloka tjhelete o letsetsa star nngwe nngwe nngwe hash mme o ye ho kgaolo ya mashome a mahlano o tla fumana data option o tla fumana ditsela tse bonolo tsa ho fumana data e fatshe.

Molekane wa ka ke kopa o nkele mane mabenkeleng o fihle o kene lebenkeleng la diaparo o tla fumanela data ka tjhelete e lekaneng ebile le wena o ithekele data hona moo lebenkeleng la diaparo hoba ha o reka lebenkeleng la diaparo ha ho na tjhelete e nngwe ya ka thoko e ba e batlang, empa ha o mme hore o reke data ya twenty ranta ba tla o fa data ka twenty ranta.

Hello dumelang le kae? Ee, ke ne ke batla ho tseba ke na le bothata ba hore ke rekile data jwale ke fumana molaetsa wa hore data ena e ya fela, empa e ntse e le ngata jwale ke ne ke batla ho tseba hore ha ho le tjena ke etsa jwang na ekaba ke se ke lahlehetswe ke data ya ka sa ruri?

Mmuso o ka thusa setjhaba ka ho kenya di-Wi-Fi connection mabenkeleng, ditoropong, dishopong tse kgolokgolo diphapusing tsa ho bala le mabenkeleng a oli a rekisang oli tsa koloi, mme setjhaba se kgone ho fumana monyetla wa hore se tsebe ho sebedisa data se sena tjhelete se sa kgoneng ho patala.

Mo ke dulang teng mabenkele a mangata haholo a rekisang data mme ke nahana hore monyetla wa hore re fumane data haufinyana o teng.

Ka ha bapala ka mohala wa ka mme a qeta data ke tlo mo otla.

Dumelang le kae mme ee re teng? Ee, ke ne ke fihlile mona ka reka data jwale ke itse ke re ke e kenya founung ha e kene e re ha e sebetse ne ke kopa motswadi wa ka o e shebe mme o nthuse. Re bontshane hore mohlolomong hona le moo ke fositseng teng.

Ya pele e bohlokwa ha ke qeta ho fumana data ke tlo check-a ke tlo sheba di-email mme ke kene founung mohaleng ke shebe menyetla ya mesebetsi ya matsoho mme le ditaba tsa Afrika Borwa ka bophara.

Ha e sale lemong tse pedi tse fitileng data ena e ne e sa fele ka tsela ena. Jwale e se ke maketse hoba matsatsing ana ke kenya data kannete e fela fela jwalo ka tjhepisi ha e fela tswekere. Ekaba o ka ngodisetsa ho ye moholo ya ka nhlalosetsang ka bothata bona na hoba ke na le tletlebo haholo le matshwenyeho a hore data ya ka e fela ka pele pele pele.